Amasiko ahlukene ayisebenzisa kanjani imikhosi yokuhlanza ukuze aziphulukise? Thina ngakithi, kujwayele ukuthi umuntu ahambe ayesontweni ayocela ukululekwa uma sebemlulekile, bamnikezele amanzi ukuze aphile.

Into engingayenza uma ngabe ngihlangane nengane ekwi-accident ukuthi ngiyithathe, ngiyibambe bese ngingayihlola ukuthi ilimele kanjani futhi ilimele kuphi.

Wukuthi kufakwe umthetho wokuthi wonke umuntu ozongena enkampanini kumele ajovele i-COVID-19 uma ngabe ungajovile, awungeni.

Isu engingalenza lokuqala ukuze umntwana abonisakale ukuthi uyaduduzeka ukumkhandela bese ngiyamutshela.

Imithi yesintu iyasiza kanye neyesimanje ibhekane nokuthi umuntu uma engakhoni ukuthola abantwana, ngoba umuthi wesintu uyawuphuza ukukline ingaphakathi.

Umfundi ungakhona ukuthi umnakekele ngokuthi umbuze la kubuhlungu khona bese wenza izimfanelo okufanele uzenze, njengokuthi umfundi athi uphethwe yikhanda. Okokuqala nje, uzomu-check-a ikhanda ukuthi lishisa kangakanani bese umphuzisa amanzi ngoba abanye abafundi abawaphuza amaphilisi.

Kungoba amadoda atshelwa ukuthi wona a-strong, futhi wona akwazi ukuphila impilo e-right, adlula kuzo zonke izimo.

Ngingaqala ngokuthi ngithathe ingane ngiyibone ukuthi ilimazeleke kangakanani bese ngiyinikezela usizo.

Kwaba impumelelo ngoba abanye abantu bagcina ngokuthi bengajovi kodwa besebenzise amakhambi esintu futhi abangathola ukutheleleka nge-COVID-19.

Ukugezwa kwabantu kuba yinto ebalulekile uma ngabe kudlule othandekayo futhi kuba yimpoqo ukuze abantu bazothola izinhlanhla, basuse yonke imimoya emibi engase ibavelele.

Ukuze amadoda alulame, kumele ahambe ayothola usizo emtholampilo. Uma ngabe besaba bengahamba nje beye emtholampilo beyaqale ngokuyo-check-a igazi ukuze kutholakale ukuthi yini izinto ezibaphethe. Futhi nanoma bephuza iy'dakamizwa kakhulu bengakhona ukusizakala.

Umzukulu kumele ukuthi aqale athathe izifundo zakasayensi uma ngabe esekwa-Grade Ten. Lezo zifundo yizona ezidingakalayo uma ngabe efuna ukufundela ukuba yisichishamlilo futhi kumele athande izinhlelo zezicishamlilo ukuze ezobona ukuthi kwenziwa kanjani, futhi ziphila kanjani.

Cha, uMbali akufanele ahlale ekhaya. UMbali kufanele ayohlala endaweni yakhe yedwa ukuze engeke akhone ukutheleleka abanye abantu.

Njengesicishamlilo, isinyathelo sokuqala okufanele usenze ukuthi awusondeli kakhulu emlilweni, esesibili, i-mask-a yakho oyifakile, isivikela makhala nomlomo kumele sibe manzi ukuze ungakhoni ukuhogela umlilo, esesithathu, ukuthi amanzi ahlezi esesandleni sakho kwesokudla.

Njengesakhamuzi, ngingaphatheka kabi kodwa singasizana njengomakhelwane, ukuze sithele la okuya khona umlilo, sithele amanzi sibe sisalinde iy'cishamlilo.

Izinselela angase abhekane nazo ngoba eqalwa umkhuhlane nje ukuthi angaboni ukuthi imithi yakhe uyiphuza kanjani futhi uyiphuza nini. Okungamsiza ngakho ukuthi, njalo nje uma sekuyisikhathi sokuphuza umuthi ngiyomlekelela.

Ukuthi ngimukhuthaze ngokuthi engahlali eyedwa ehlale ebe nabantu, ngoba uma ehleli nabantu engathikamezeka ekutheni afune ukusebenzisa iy'dakamizwa ngoba izidakamizwa zingisiza mhlampe kukhwantalala.

Izakhi ezibalulekile okumele bazisebenzise futhi bazi hlanganise, ukuze bakwazi ukucisha umlilo ukuthi bazi inamba yokufonela izicishamlilo babone nokuthi umlilo uqalephi bese beyawucima-ke.

Ziyafana ngoba bonke labo bantu basebenzela umphakathi futhi bonke labo bantu bajwayele ukuthi babe ney'nsiza ezincane kulezoy'nsiza ezincane abanazo kumele banelise wonke umphakathi.

Into engadala ukuthi izibhedlela zigcwale wukuthi la eNingizimu Afrika sekwabakhona abantu abaningi abasemazweni angaphandle. Futhi uma bebakhona bafika bengenazo izincwadi ezibagunyaza ukuthi babe la eNingizimu Afrika.

Ngingaqala ngokumhlola ngokuthi ngimbuze ukuthi kubuhlungu kuphi futhi, uma ngabe sengimbuzile ngimthinte la athi kubuhlungu khona, ngizwe ukuthi kushisa kangakanani noma kudumbe kangakanani. Bese-ke ngimphuzisa amanzi anoshukela ajwayelwe okubizwa ngoba abanye abafundi abawaphuzi amapilisi basebancane.

Azikho, abukho ubungozi obungabakhona uma ngabe esebenzisa amaqabunga akudala ngoba yinto eyayisetshenziswa vele kungakaqhamuki lawa esiNgisi.

Uma ngabe ufaka ipayipi lo mlilo esimweni sokusabalala ezimweni eziphuthumayo kumele ukuthi ulifake esandleni sakho sokudla futhi uma ngabe kumele nibaningi uma ngabe nizolisebenzisa ngoba liyasinda, ukufuduka kwamanzi kuyasinda.

Abanye abantu uma ngabe bevakashele emagumbini bangena ezimeni eziphuthumayo amagumbi akhona yingoba basuke bazana, mhlampe nosonhlengikazi abakhona lapho kulawo magumbi bese beyabangenisa-ke. Kona lokho kusuke kuyinto engekho yinhle futhi engabukeki emphakathini.

Izizathu ezenza ukuthi abantwana babeke abazali ekhaya labadala, kungoba abanaso isikhathi futhi nemali abanayo. Njengamanje uthole ukuthi ingane iyahamba iyogana, uma ngabe iyogana angeke ikwazi ukuthatha umzali ihambe naye iyohlala naye emzini kodwa izothatha umzali ayohlala ekhaya labantu abadala.

Manje ukuze uxhumane nabantu abasheshisayo abosizo oluphuthumayo bezempilo. Into okumele ukuthi uyenze ukuthi ufonele ipolisi siteshi eseduzane nendawo okuyo. Ake ngithi udlula e-Maritzburg, ipolisi siteshi ozoyifonela eyase-Maritzburg noma eyase-Mooi River. Ngoba uma uthi uzofonela i-ambulensi izothatha kude, kungcono uthole amaphoyisa kuqala. Amaphoyisa iwona azobe esefaka laba abe-ambulensi asebatshela ngosizo oludingakalayo.

Amanye amasu ukuthi abashayeli behlezi beshayela kahle ngokucophelela, umshayeli angadluli ku-sixty uma ngabe ehamba endaweni la okuthiwa ama-danger zone. Ama-danger zone yila kuhlezi khona kushayisana izimoto.

Ezinye izindlela abafundi abangazisebenzisa ukuze bafunde kahle mayelana nosizo lezokuqala ukuthi benziswe into ekuthiwa ama-practical. Bahanjiswe ezindaweni la kutholakala khona usizo lokuqala.

Kuhlelelwe umshado for abantu abawu-two hundred kumele kuhlelelwe endaweni la kuzoba yindawo evulelekile khona. Abantu bengeke babesendaweni eyodwa baphefumule umoya owodwa.